Ngowami umbono kufanelekile ukuthi lezi zinkundla zezindaba zikhokhelwe, ngoba nabo iwona msebenzi wabo abawenzayo lona. Uma ngabe sikhokha iyona mali ebasizayo nabo le, abayitholayo kuthina mangabe sikhokha, njengoba nabo behamba beyosifunela iy'ndaba, besnikeze thina siy'hlalele emakhaya sikwazi ukuthi sibone ukuthi kwenzakalani emiphakathini wethu. Kufanele ukuthi zikhokhelelwe, ngoba nabo kuwumsebenzi wabo bayahola ngokuthi siyakhokha ukuze sibukele iy'ndaba.

Ngokwami ukwazi, ukuzula zula kwedatha, kuvumela ukuthi ukwazi ukusebenzisa uxhumano le-network lwe-phone yakho ngenkathi uhamba ngaphandle kwezindawo ye-network yakho yasekhaya ngokuxhumana ku-network yendawo leyo osuke ukuyona.

Ngokucabanga kwami, izinhlelo zabahlinzeki be-TV besethelayithi, kanye nalaba abasakaza bukhoma, la abasakaza bukhoma basuke bekutshela ngento eyenzeka manje, kanti laba be-TV, besethelayithi, imidlalo ozokwazi ukuthi uhlezi ithi ikhona mangabe ufuna ukuwubuka, uhlezi ukhona ngaso sonke isikhathi, uyakwazi ukuwuphindaphinda, kanti lo wabukhoma into oyizwa manje ngaleso sikhathi.

Mina i-Wi-Fi iyangisiza, ngiyayisebenzisa ukusebenzisa ifoni yami, ngiphinde ngiyisebenzise nokuyisebenzisa kwi-laptop, uma ngabe ngifuna ukwenza umsebenzi wami wesikole, kanti nasefonini mangifuna ukwenza izinto zami, ngingene nasey'nkundleni zokuxhumana. Loko kuyangisiza kakhulu ukuthi ngingaloku ngimosha imali ngithengana nedatha njalo. Kanti i-Wi-Fi yona ngiyikhokhela kanye ngenyanga.

Izinkundla zomculo zinquma ngokuthi ubone ngababukeli abayivulile lowo mculo lowo ukuthi bangakanani, bese uyabona ukuthi oh, shuthi le ngoma iyathandwa kakhulu. Nami-ke ake ngiyizwe ukuthi injani, ngithole ukuthi mhlawumbe nami oh, sengiyezwa ukuthi-ke ingani abantu beyithanda kangaka lengoma? Ngakho-ke nje iy'nkundla zokuxhumana ziyasiza ukuthi ziskhombise iy'ngoma ezidlalelwa abantu kakhulu, nawe ongakwazi ukuthi ugcine uyithanda.

Yazi mkhulu, yazi mkhulu, kunolunye uhlelo lana olubizwa nge-telemedicine, ukuze uthole usizo lokwelapha. Lolu hlelo lolu ukhuluma nodokotela wakho ngohlelo lwe-video, ukwazi ukumtshela zonke iy'nkinga onazo ngokwezempilo, bese naye eyakwazi ukuthi akutshele ukuthi yini engakusiza.

Njengoba kunenkinga ye-load shedding, izinhlobo zesixazululo ezingasiza, ukuthi ube nezinto ezifana noma-UPS. I-UPS uyakwazi ukuyisebenzisa ukuthi ukwazi ukuxhuma i-hotspot yakho, ikwazi ukuqhubeka isebenze. Kanti futhi uyakwazi ukuthi usebenzise into ekuthiwa i-power station, loko uyakwazi nako ukukusebenzisa, uxhume i-Wi-Fi yakho, ukuze izokwazi ukuthi iqhubeke isebenze. Kanti futhi-ke iyakwazi ukuthi ikhanyise i-power station. Uyakwazi futhi noku-charge-a umakhalekhukhwini.

Umcimbi wezemidlalo engike ngawubona kumabonakude, ingenkathi kubungazwa ukuwina kwamabhokobhoko, kujatshulwe, kuwiniwe, ngoba ade buye nendebe ekade idlala phesheya. Ngawujabulela kakhulu lo mcimbi, ngoba nami ngiwumlandeli wamabhokobhoko.

Inkundla yokubhalisa kubaluleke kakhulu ukuthi ibe nemibhalo ngaphandle esicabheni ebhalwe ngezilimi eziningi. Ngoba khona abantu abangasazi isingisi kakhulukazi laba asebekhulile, nabo kubalulekile ukuthi bekwazi ukuthi befunde ukuthi la kubhaliswa khona kwenziwani, umuntu kuzoba lula awazi umnyango akufanele eye kuwona, ngoba sabantu asifani abanye bafundile, abanye abalitholanga ithuba lokufunda abasazi Isingisi bazi isiZulu.

Njengomlandeli wezama filimu, kakhulukazi awakudala, ngoba amnandi kakhulu awakudala. Ngingakujabulela kakhulu ukuthi ngiphinde ngiwabone, kanti futhi ukuthi ngabelane ngolwazi lami mayelana nawo amafilimu, ngingahamba ngiyobheka ey'nkundleni zokuxhumana, ngibheke lapho ngiseshe khona ngaleyo filimu le kade ngiyibuka. Ngaleyo ndlela ngizokwazi ukuthi ngabelane nabanye ngolwazi lwami ngayo, kanti futhi ngizwe nolwazi labanye ngayo le filimu.